Angiqale nje ngomcimbi, umcimbi wami ngifuna kube umcimbi okahle nje, ongemkhulu kakhulu, ongemncane kakhulu. Kuziwa la kwibhokisi lomngcwabo, ibhokisi ngingathanda leli phecelezi ekuthiwa i-casket, lelo alinankinga. Sidlulele ey'mbalini kanye nendawo lapho engiyobekwa khona, iy'mbali azibalulekanga kangako kodwa-ke bengingathanda zibe khona, sengiyobe sengingcwatshelwa le ekhaya la ngizalwa khona.

Yebo, ngibhekele nomzimba, imali iyinkinga njengoba ngisanda kulahlekelwa ngumsebenzi, lokho kwenza izinto ebese ngijwayele ukuzenza, njengokusaphotha ekhaya, ukondla ingane, kungabe kusenzeka kalula njengoba ngisalinde le imali ye-UIF. Umbono wami, bengingathanda ukuba imali le, emva kokuba u-apply-ile, ibingena futhi ukuze ukwazi ukugcina izinto vele obuzenza phambilini usasebenza ngoba kuthatha isikhathi futhi ukuba uthole omunye umsebenzi omncane.

Izinzuzo zikhona kwisikhathi esifishane sokulinda ngoba kusalungiselelwa umngcwabo, uyakwazi ukuba ulungise, uthenge izinto ey'suke zishoda ney'suke zidingeka ngaleso sikhathi ngaphambi kokuthi kufike ngosuku lomngcwabo. Kepha isikhathi eside sokulinda senza kube nzima ukuba wenze amalungiselelo okungcwaba, lokho kwenza ugcine usungena ey'kweledini, okungenzeka kuze kufike usuku lokungcwaba usalindile, kwenza kubenzima kakhulu kumalunga omndeni kanye nomuntu osuke engenele umasingcwabisane.

Inkundla yezimali yenza izinto zibe lula kakhulu ekutheni ukwazi ukuthumela imali kumngani noma emaphandleni njengasekhaya. Awudingi ukuba uzifikele mathupha ebhange kodwa uyakwazi ukuba usebenzise yona umakhalekhukhwini ukuba wenza izinto zibe lula nokufinyelela kwemali kube lula. Ngale kwaloko, udinga nje idatha, phecelezi i-ephu, emva kwalapho usuthumela imali kumuntu ofuna ukumthumelela ngale kokuchitha isikhathi.

Ziningi kakhulu izindlela ekungenziwa ngazo ukuvikela amakhasimende, eyokuqala nje, uma ungena kwi-app or online banking yakho, kuhle uma usebenzisa phecelezi ama-fingerprint noma usebenzise ubuso bakho ukuba ukwazi ukungena ezimalini zakho ngoba ngale kwalokho, iphini sebeyakwazi ukuyishintsha izigebengu, so ama-fingerprint-i kanye nobuso bakho, kungenza kube lula ukuthi kubonakale ukuthi uwe lo ofuna ukukhipha imali.

Isikhathi sokulinda kumele senziwe sibe sincane ngoba mele bazi ukuthi emva kokuba kuvele umshophi, ukushonelwa umuntu, kudingeka ukuba kulungiswe iy'nto ey'ningi ezizodinga imali, kudingeka iy'moto zokuhamba kiyiwe lapho. So, ngakho-ke, ukushesha zilunge izinto kwenza izinto zibe lula nasemndenini, kungalindwa kakhulu, loko kwenza abantu bengene shi ey'kweledini, amapholisi kuzomele eyibhekisise kahle le ndaba yokulinda ngoba usuke ukhokha vele.